Tipulatifomo ta ku hlalela eSport ti hambanile naswona ti tele. Yo sungula i YouTube, ya vumbirhi i TikTok, Facebook naswona ku va na Twitch na Twitter. Na tin'wani ta ku hambanahambana.

Xilo xikulu ku xi endla i ku munhu a tshama a ri ku ti dyondziseni ka matlangelo ma leswi a lavaka ku swi tlanga eka inthanete. Leswi swi ta endla leswaku na wena swikili swa wena swi antswa.

Hi ku vona ka mina eSport yi ta va ntlangu lowukulu ku fana na bolo ya milenge. Hikuva eSports yi tirhisiwa eka inthanete, ende swilo swo tala masiku lawa swi tirhisiwa hi inthanete. Ti-meeting na bolo leyi yi tlangiwaka ya milenge, yi voniwa kona ka inthanete.

Hi ku titsongahata, ndzi nga hlamusela leswaku a ndzi kanganyisanga ntlangu. Naswona i mavun'wa. Ndzi tlhela ndzi pfumelela na leswaku va nga endla vulavisisi hinkwabyo eka lexi a ndzi xi tirhisa ku nghena eka inthanete, va ta swi vona leswaku a ndzi endlangi nchumu. A ndzi na nandzu.

Va nga hlongola munhu loyi a endlaka swilo swo biha hi ntlangu wa vona. Naswona mitlangu ya vona va fanele va ya va yi endla milawu, leswaku loko munhu o endla swilo swa ku biha ku va na switandzhaku leswi a faneleke a swi kuma.

U nga sungula kahle u nga ri naswona u nga jahanga. U swi endla onge wo hungasa. Endzhaku ka karhi, ku nga va ku va ku ri bindzu ri kulu ngopfu.

U nga lava munhu loyi a nga ta ku pfunaka eka bindzu ra wena loko wa ha ri eka ntirho wa wena wa nkarhi hinkwawo. U ya tirha eka bindzu ra wena loko u nga ri eku tirheni hala kun'wana.

Tipulatifomo to endla mali ti yi hambanile, ku nga va ku ri Facebook, YouTube, TikTok. Naswona u nga ya eka tipulatifomo ta ku trade-a. Leswi yin'wani u nga swi endlaka i ku va u ya eka inthanete, u lava mintirho ya ka inthanete.

Swi lava munhu a kurisa vito ra bindzu ra yena eka inthanete, a va na valandzeri vo tala. Leswaku loko u navetisa swilo swa wena eka inthanete, swi ta fikelela vanhu va ku tala.

Uu nga teka ti-picture ta makhandlele ma wena, kumbe u endla video wo karhi u endla makhandlele ma wena. U ya u ya swi post-a eka inthanete, ka tipulatifomo ta ku fana na vo TikTok kumbe Facebook-u. Vanhu va ku tala va swi tirhisa ti-platform leti, va ta swi vona va swi tiva.

Suzan a nga navetisa bindzu ra yena eka inthanete, tipulatifomo ta ku navetisa mabindzu ti tele.

Tipulatifomo ta ku dyondzisa eka inthanete. Ti-Facebook, YouTube, TikTok na Twitter. Naswona a nga endliwa website ya yena, leyi a nga ta veka tivhidiyo ta yena a ri karhi a dyondzisa.

Ti-website ta ku xavisa titele. Xa ku sungula a nga xavisa eka Facebook Market, kumbe eka website leyi va ngo i Gumtree, kumbe Amazon, na tin'wani ta ku hambanahambana.

A nga navetisa eka tipulatifomo ta ti-social media. To fana na vo Facebook, laha ku nga na ti-group-u ta ti-gym ta vanhu lava landzelelaka swa ku jima.

Ti-brand ti landza ti-influencer leswaku va navetisa leswi brand yi swi xavisaka, eka ti-platform ta social media. Ivi ti-brand ti hakela ti-influencer mali.

Eka inthanete u nga hlangana na vanhu lava vitaniwaka ti-scammers va nga ku rhobaku mali. Naswona ku va na lava va nga yivaka vito ra wena naswona va swi tirhisa ku va va endla timhaka ta vukungundzwani hi swona.

Ndzi nga ka ndzi nga pfumeli hikuva eka minkarhi ya sweswi vanhu vo tala va tirhisa inthanete ku endla swilo swa ku biha.

I ku va a nga nyiki vanhu lava a hlanganaka na vona eka inthanete mahungu yo tala mo mayelana hi yena, leswaku u tshama kwini, u dyondza kwini, naswona vito ra yena ra mampela a nga va nyika nyiki nickname.

Mitlangu leyi ya tikhomphyuta a yi fanelangi ku tshama yi kha yi va yi tlangiwa hikuva swi ta ku onha byongo u tshama u hleketile swona. U fanele ku endla swin'wana u pfa u huma u, u tshama na vanhu nkarhi wun'wani u hlaya tibuku leswaku miehleketo ya wena yi tolovela ku endla swilo swo hambanahambana.

Mitolovelo leyiwani a ya ha ri kona masiku lawa hikuva naswona ndzilo a wa ha tirhisiwi ngopfu hikuva ku tirhisiwa swa magezi, naswona vana va masiku lama va tirhisa tiqingho swa switori va swi vona etiqinghweni ne le ka TV.

Hikuva vana va masiku lama va tirhisa ngopfu swilo swa thekinoloji, va tirhisa ngopfu swa tikhompyuta, ti-TV, tifoni, tinqingho naswona a va ha tlangi tlangi ngopfu ehandle va tlanga ngopfu hi leswa tithekinoloji.

Yi tele mitlangu leyi lavakulu na lavatsongo va nga yi tlangaka swin'we. Yin'wana hi nga yi paka eka xitumbelelani leswi vitaniwaka hide and seek, kumbe vuthu ya bolo leswi vitaniwaka dodge the ball.

Ina mitlangu yi pfuna vana hi ku vumba vunghana hikuva loko ku tlangiwa eka swipanu, vana va kota ku hlanganisa tinhloko ta vona, ni tipulani ta vona ku ri va nga wina njhani leswi swi endla swi va pfuna ku ri va aka vunghana ni vuxaka.

I ku vana na vanhu lavakulu va huma va ya eka ti-swimming pool va ya hlambela. Leswiwani swi nga endleku va hlangana naswona swi va kahle hikuva lavakulu lava tivaka ku hlambela va nga dyondzisa lavatsongo lava nga swi tiviki ku hlambela ku va na ntsako.

Caster Semenya u sungule ku tsutsuma loko a ha ri exikolweni a ha ri ntsongo, kambe u hlurile lava a tsutsuma na vona exikolweni. Kutani a ta tsutsumela swa ti-province ta Afrika-Dzonga, laha a nga hlula nakona, a kota ku fikela ku tsutsuma swa ti-national swa Afrika-Dzonga a hlula nakona. Kutani a ya eka leswi va swi vitanaka ti-olympic mphikizano wa misava hinkwawo, a fika a hlula kona ni kona, hi kona laha a nga kuma swidlodlo swo hambanahambana.

Vuhungasi lebyi hi nga byi endlaka, i ku hi famba hi ya eka hiking. Hiking i ku famba swi fana no tiolola mi ri karhi mi famba mi gonya tshava mi ri karhi mi tirhisa swindlelani kutani mi ze mi ya fika ehenhla.

I ku va loko ku tlangiwa mitlangu kumbe ku ri ni ntshungu wo karhi wa ntlangu lowu endliwaka eka xikarhi ka vanhu vo hambanahambana.